Ngingathoma phasi ngokuyokuthenga umsuqwa, ngivundise ihlabathi

Kungabangelwa kukobana isivuno sakho besingekhosihle.

Siphila esimhlophe ngombana sisiwa esigayweni, kwenziwe ngaso

Lokhu kungebanga lokuthi.

Awa, ayisekho ipuphu yesiphila esibovu eentolo.

Yi-Ukraine, yi-Brazil, United States.

Iye, yiqiniso.

Kufanele ubhore phasi ukwenzela bona uthole amanzi amanengi, ukuze iintjalo zakho zingasaridila.

Iye, zingaletha amatjhuguluko emnothweni wekhethwapha.

Kufanele bona uqinisekise bona isiphila namabele sinonile begodi sihle, sidosa nabathengi. Fumana isitifikhethi zokuphepha. Thola abantu beentolo ongabethemba. Yakha ubudlelwano nabathengi abaneentolo ezikulu.

Kusenarheni ye-Western Cape.

Usutha khulu.

Afumaneka khulu ngombana yoke imizi inemithi yakhona.

Kungenzeka bona la bezikhulela khona, ihlabathi namkha ukudla bezikudla bezinganawo amandla.

Iye, bekufuze uzihlabe lokha ziseseneminyaka emibili ubudala ngombana inyamakhona beyingakaqini.

Iye, ingaba yingozi ngombana kungenzeka bona akusiyo yoke into eziyidlako eziyilungeleko umzimbazo.

Ukuzithengela ifuru netswayi.

Kusuke kuyikomo ekhenge idle kuhle ngebanga lesomiso.

Awa, akwenzi bona inyama yakhona ibenepilo.

Awa, akuyi ngokuthi inambitheka kwayo kuya ngokuthi ihlatjwe ngubani.

Iye, kubalulekile ngombana kufuze uzihlukanise, ezikulu zibezodwa, ezincani zibezodwa, eziphakathi zibezodwa, ukwenzelela ukuthi lokha nawuzithengisako ukwazi ukuthola useduze kobana imali yakhona isezingeni elinjani.

KwaNdebele eMpumalanga.

Ungawathengisela izakhamuzi namkha eentolo ezincani, ezingemzini.

Ayithengisako ngombana ayidleki, ayikhomnandi.

Iye, zidla ngokwaneleko.

Awa, akukalungi. Kufanele zidle emini.

Ngombana kuyikomo edla khulu.

Awa, akukalungi. Omunye nomunye umhlobo kufuze ubenesibaya sawo.

Iye, kuyawenza umehluko ngombana nazikhamba ngeenyawo ziyokufika sele sezidiniwe, inyama yayo zazo angeke ibemnandi.

Ukuzivulela ekuseni zikhambe ibanga elide ziye emadlelweni, ngikho okungcono.

Esikhathini esizako angeke ngisafuya amakonyana alikhulu.

Kungenzeka bona udorhodera loya ujove iinkomo nge-injection ekungasingiyo. Kuzokufanele bona uthole omunye udorhodera, ozokujova iinkomo ngekungiyo akwazi bona azirhelebhe kusese nesikhathi.

Kufanele bona ulinde amalanga ukuze uzifake isihlahla somkhaza.

Kanye nofana kabili ngonyaka.

Kufanele bona uzifuye ngeKangala.

Uyawarhaba, akusiso isikhathi esilungileko leso.

Iye, zingakubangela bona zonde.

Iinkomo ezisengwa ngomtjhini ngizo ezizwa ubuhlungu ngombana umtjhini awuzimedeli, zisenga bezisenge neengazi.

Kufanele bona ulethe ezinye iinkunzi zizoyilekelela.

Azikhethi ubulili.

Izobe iqinile.

Lokha nazimukwa amakonyana nazo ziyaliswa, azisasengwa. Zithatha isikhathi eside ukumitha godi.

Kufanele bona uzilethele amanzi ngobuduze.

Awa, alifani ibisi leenkomo.

Mina ngingafuya imbuzi ngombana woke umuntu uyayithanda inyama yembuzi begodu imbuzi iyathengiswa nanyana kukuphi namkha ngubani begodu

Icebo lokobana ngizithiye.

Ngokwesintu, lokha izimvu nazipholoja vane zeqe ngumfelokazi.

Kufanele bona ufuye izimvu.

Awa, angeze yenzeka

Awa, ayikho.

Nayisele inonyaka, izobe ikhulakhulile sele ikulungele.

Kungombana anomberego omnengi, abanye babhaga ngawo

Ungakhangisa kufunjathwako, abantu beze bazozikhwela, ubabhadelise.

Nebhutjhari.

Ethengwa msinya.

Angeze bazebe begodu

Iyarhelebha ngebisi nayo imvela kancani siyasiza.

Imvu imbuzi

Ngobunono

Nabo ebayibona lapho ongeke kungene khona bakampele bona ukungena namkha ukweqa.

Bona isikhathi godu ezekudlako.

Kusiza bona zikghone ukukhula, zibenenyama.

Ungaqiniseka bona lokha nabaqeda ukuvasa kufanele baphalaze amanzi, bangatjhiyi amanzi angakahlanzeki.

Angazenza bona azitlhogomele, zisele amanzi ahlanzekileko begodi zingakhambi zidla.

Ngombana esikhathini esiphila kiso izimvu ziyetjiwa kizo zoke iinarha, bangacabanga bona uzebile ngombana kungekho ubufakazi bokuthi ngezakho.

Abayiragi kuhle kodwana bayawenza umzamo wokobana bathole amanzi lokho ukwenzelela bona bahlale imizimba yabo

Bangazisiza bona bahlale batjale endaweni evulekileko begodu benze isiqiniseko sokobana la batjale khona indawo, ihlabathi yakhona inonile.

Awa, abazuzi ngokulingana.

Awa, akusilo iqiniso ngombana akusiwo woke umuntu olisela, abanye abantu ba-owner iindawo namkha amaplasi namkha ama-butchery la baneenkomo khona, bakwazi ukuzithengisela eenlarheni.

Ukwenzelela bona inyama yakhona iyaphola ngombana isatjhisa.

Iye, kukhona engikusolako ngakho.

Ngombana iinkukhu zinenyama enengi begodu ungakwazi ukuyidla iveke yoke.

Kungenzeka bona kubangelwa kukuthi ukudla kweenkukhu nakho kuyabiza. Ngalokho-ke kufanele nabo iinkukhu bazibeke enaneni eliphezulu.

Awa, abantu abatjha angeke bakukhuthalela.

Ngombana ukufuya iinkomo, iinkomo ziyazala, ziyandisa.

Kungaba kukuthi iindlela ebenza ngayo iinhlahla akukholula ngeplasini, yingakho kufuneke bathole iinsetjenziswa ezinengi ukuze benze iinhlahla, yingakho bangazenzeli emakhaya.

Iye, bangaba nabo.

Iye, bayaya.

Ungaberegisa uboya bakhona ukwenza.

Umsebenzi wamabele kukwenza utjwala.

Kufanele babhadelwe ngeveke.

Iye, banikelwa ngokwaneleko.

Kukhulisa ngokuthi basuke bathengiselwe ezinye iinarha.

Afumaneka lula khulu.

Awasiza ngokuthi lokha iinlwane nabazilusako bazisa entabeni zikghona ukusela amanzi, ziphumelele khona. Lokho kurhelebha iinlwane khulu.

Iye, ayafundelwa amahlelo wokuhlinza emajunivesithi, ngombana lokhu ukwenzelela bona nakungenzeka bona uthole ithuba lokuvula isilarha namkha ibhizinisi elithize ukwazi ukuzazi bona zikhamba njani izinto zakhona.

Kufanele alawule mnikazi weplasi.

Kungombana abantu bafuna ukwenza ngazo umsebenzi, begodu abanye bayazeba ngombana bafuna ukuzithengisa.

Kungenzeka bona kungebanga lehlabathi abanayo ayikanoni begodu akusiyo abangatjala kiyo isiphila.

Iye.

Atjhiye umonakalo omkhulu, khulu.

Iye, ngingakufundela ukulima.

Awa, akakaneli.

Iye, anele.

Aqakatheke ngokuthi akhombisa izinto abalimi esikhathini esinengi abangakghoni ukuzenza namkha abangakghoni ukuhlathululela abantu. Ngalokho kuncono lokha nabazibonela bona nge-App.

Utjani.

Irude, yimbuya, yimbicani, mnawa, mphurhu.

Bangakhuthazwa ngokuthi bathathwe basiwe eendaweni la kulinywa khona, bakhombiswe indlela ekulinywa ngayo, nangendlela kutholakala ngakhona iintjalo.

Bangathuthukiswa ngurhulumende namkha benze imicimbi babize abantu bezokulima babazise ngendlela abathanda ngakho ukulima begodu ngendlela ebafuna ukuthuthuka ngayo.

Baphila ngaphasi kobujamo, ngingatjho bona obunye babo bujamo obuhle, ngombana bakghona ukuthola izinto zokulima. Begodu bakghona ukuthola iintjalo nokudla lula, kodwana endleleni.

Lokhu kungebanga lokuthi udumbana uyararha.

Ngingabathengela iinkomo.

Kungaba nomthelela wokuthi umphakathi angeze usafumana izinto ezihle.

Burhagele khulu ubulelesi bokwetjiwa kweziimvu endaweni yekhaya.

Awa, ayikho into nje. Kungenzeka bona uzebile ngombana ngathana bekangakazebi.

Abantu bebavasela emlanjeni begodu bebakha amanzi emjekeni ukwenzela bona bakwazi ukuwaberegisa kancani ngezinto ezibalulekileko.

Bayasithengisa, basithengisele emafemini ukuze benze ngaso izembatho namkha iinqathulo.

Singazuza ngokuthi kufunyanwe imali ngombana urhulumende angekhe asavuma ukubuyisela indawo nokuthi kwasuke wakhamba abantu bendawo leyo, ngakhoke okubalulekileko ukuthi khenahlala endaweni leyo, ngakho nizokuzuza imali.

Awa, angeze yenzeka into njalo.

Esilarheni iinkomo zihlatjwa qobe ekuseni ngombana kuthengiswa inyama begodu kubalulekile bona bathengise inyama engasiyidala.

Iye, ayihlubeki ngamanzi amakhaza.

Amadamu asiza imiphakathi ngokuthi bakghona ukukha amanzi khona banisele iintjalo, abanye bangakghona bonyana bayokuvasa khona begodu abanye bangawaberegisela for ifuyo yabo.

Ikhabe sithelo esihlaza esinombala obovu ngaphakathi, sineswigiri enengi.

Sithelo esinoboya ngaphandle, ngaphakathi sinombala omhlophe, begodu lokha nawusiphula siphuma amanzi aneswigiri.

Sithelo nawusihlukanisa phakathi sihlaza ngaphakathi, sinembhubhudlwana ezinzima.

Awa, alifani ibisi ngombana khona ibisi elingakajiki begodu kunebisi elijikileko. Kunebisi elinamafutha amanengi, kunebisi elinganamafutha, ngakhoke ibisi akusilo ibisi elifanako lihlukahlukile.